Nka qala pele ka hore ke thabela hore ho tseba na o ikemiseditse ho reka dijo tse nka etsang bokae. Le hape seo ke tla se hlokang ho tswa ho wena mo nong ke ho kopa hore o nhirele setofo sa kgase. Hobane setofo sa kgase ha o kgathaletsehe na hore motlakase o teng o wele kapa jwang ha fela se le teng. Nka kgona ho tswela pele ka mosebetsi hore dijo di phewe di phehwe. Hape nthwe e nngwe nka hlokang ko hore ho tseba hore na batho ba tle ba le teng moo moketeng ho na le ba eleng hore ho na le dijo tseo ba sa di jeng. Kapa ho na le dijo tseo e leng hore ha ba di thabele. Ke tla qala pele ka ho pheha dijo tse nkang nako e telele ho pheuwa, jwalo ka bo tsona ka bo yona nama le dikgorolo tsa teng.

Rona rona, kgolong ya rona, letsopa le ka ntle ho rutwa ka ho ho bopa ka lona. Rona re le bana, re ne re bapala ka ho ka lona hore re nne re bope ntho tseo jwalo tse tshwanang le bo dikoloi nthonyana tse nkareng jwalo hobane hobane e ne le ntho e tlwalehileng e tlwaelehileng motseng oo ke dulang ho ona. Hore na ke ikemiseditse ho e ntshetsa pele kapa ho ruta bana ka ntho eno, ho tla tswa ho bona hore na bona ba rata eng.

Eya, ke ntho e ke e sebeletsang. Hobaneng hangata dibaka tseo rona re le batho ba batsho tseo re hlahang ho tsona, ha se dibaka tse leng horeng e leng horeng di bolokehile. Jwanong dibaka tse tse ding ho fumana hore ho bolokehile haholo. Le hape bophelo ba ba ba bophelo ba mono bo monate. Ha hona ntho tse tshwanang le moo le bo batho ba eleng horeng ba hlekefetsa jwala haholo, ba etsa marata nthonyana tse nkareng jwalo.

Ho ruta batho ba bang ka setso saka, haholoholo ha ke le hore ke dibakeng tse e leng horeng. Batho ba mono ha ba bue puo eo ke e buang jwalo ka Gauteng le dibaka tse ding tseo ke se kileng ka ya ho tsona. Ka nako e nngwe, batho bona ka bo bona ba dibakeng tse nno be ba na le kgahleho ka ho tseba ka setso sa ka le puo ya ka.

Ya pele ke hore ha motho a le mong a sebetsa ka tlung, dijo di baballwe le hore tse ding tsa dintho tse senang bohlokwa a se ke isa tjhelete mono nong. Hobaneng hore feela a se ke a imelwa haholo jwalo ka ntho tse tshwanang le ho patala di-TV kapa ho reka bo dintho feela tse senang molemo jwalo ka bo bojwala. Ntho e tla hlokahalang feela ke hore tjhelete e ye nthong tse bohlokwa jwalo ka ntho hlapang, dijo, motlakase. Ho tloha moo, tse ding tse tsena tse ding tsa dintho e tla ba ntho tse ka thoko hore fela motho a le mong a se ke a imelwa haholo.

Setso sa ka re apara kobo e bitswang seanamarena kapa kgotso e nngwe, ke kobo e bitswang letlama. Hloohong be re rwala katiba e bitswang mokorotlo kapa modiyanyewe.

Mona naheng ya rona ya Afrika Borwa ditaba tse jwalo tsa bo ditulo tsa borena, o kgona hore o di ise court-o mane hore di rarollwe ke court-o ya mmuso. Hobane ntho tse jwalo mmuso wa rona wa di tswetella ha se dintho feela tse tse etswang ke rona feela batho ka bo rona. Mmuso wa rona le ona wa kgona ho rarollla ntho tse jwalo. Ha o so le hobe haholo batho ka bo bona ba sa kgone ho ba na le tharollo. Mmuso le di kapa tsona di-court-o tsa mmuso di a kgona ho rarolla ntho e jwalo.

Nna bophelo bo jwalo, ha ke bokgoni ebile ha ke bo rate. Hobaneng ke thabela bophelo bo imametseng, bo tsamayang bo imametse bo tsamayang butle. Nka se bokgoni bophelo bo jwalo, hobaneng hangata ha batho ba petetsane bophelo bo potlakile le dintho tse ding tse ngata tse tshwanang le tse mpe kapa ntho tse botlokotsebe, ntho tse jwalo le tsona di ngata dibakeng tse nno. Empa dibakeng tse leng horeng ntho e nngwe le e nngwe e tsamaya butle. Batho ba teng ba imametse botlokotsebe ha se ntho e leng horeng e fa batho bothata dibakeng tse jwalo.

Nna hangata be se ke besa letsatsing la ho qetela la selemo. Nama eo ke ratang ho e besa ke nama ya kgoho le nama ya kgomo.

Ke nahana sena se bakuwa ke hore, mmuso le ona o bo hloka lefatshe la moo ba ka hahang dikolo teng. Jwanong sena na se be se etsa hore lefatshe leo e leng hore ba le fumana, be le le hole le moo batho ba dulang teng. Le hape e nngwe e be le hore moo ba fumanang teng hore ke be le hore na dikoloi tse ka tlisang dintho tse leng di tlo sebediswa ho haha sekolo seo di nka kgona hore di tsamaye teng na. Jwanong, o bo fumana hore dikoloi moo di nka kgona ho tsamaya teng. Ke moo eleng hore ke hole le motse. Seno se baka hore dikolo o fumane di hauwe moo eleng horeng ke hole le baahi.